Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e e sa siamang. Go batla tiro le dithuto mo mafaratlhatlheng go tlhoka data. Go tsenelela dikgwebo tsa inthanete, thuto le di kwetliso, kgokagano le batho ba ka thusang mme gape le go tsenelela ditlhopho tsa tiro, tse tsotlhe di batla data mme fa o le motlhokatiro o sa kgone le go reka data, o ka iphitlhela o imetswe o gateletswe le ke bolwetsi ba tlhaloganyo.

Ka bontsi jwa nako ke dula ke berekisa router kgotsa Wi-Fi ya mo ntlong ka gonne ke dula ke le mo 'tlong ka dinako tse dintsi. Mme fa go irega gore ke tswele kwa ntle, ke berekisa Telkom. Ke yone e leng gore e ko tlase thata ka tlhwatlhwa mme fela e na le go sokodisa ka tsela ya gore re bantsi mo go yone mme e ka re e a feketsega. Wi-Fi kgotsa yona router e re e berekisang, re e berekisitse ka gonne tlhwatlhwa ya teng e ko tlase ebile re kgona go e berekisa re le bantsi ka nako e le nngwe. Mme ebile e ntse e bereka ka tsela e e siameng.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding e e fitileng, ke akanya gore e ka nna diranta di le masome tlhano kgotsa kwa tlase. Lebaka e le gore ga ke dule ke rekile data ka bontsi jwa nako gonne ke berekisa Wi-Fi kgotsa yone router. Mme ke reka data fela fa e le gore go na le mo ke yang teng ka gonne mo lefelong le ke dulang mo go lone, gore ke kgone go ya ko mafelong a kgakala ke tlhoka go berekisa koloi e leng yone Bolt mme e tlhoka gore o bitse motho a tle go go tsaya fa o dulang teng a go ise ko o yang teng. Ka jalo ga ke berekise data e le ntsi mme ke reka for diura di le mmalwa fela.

Ke tlhoka di-gig-e tsa data di ka nna masome kgotsa masome tlhano ka gonne ke dula ke berekisa mogala wa ka wa letheka ka nako di le dintsi. Ka gonne jalo ke dula le data e ntse e jega ha ke ntse ke tobetsa founu. Ke ka rata e tsene ka letlha la pele fa kgwedi e simolola. Ke akanya gore ke yone e e siameng. Ke kgone go bona sentle gore data e e tlile go ntsaya lobaka lo lo kae ke ntse ke e tlhokometse kgotsa ke e berekisa.

Five G fa e tsena e tla fetola dio tse di latelang, lebelo le le kwa godimo thata la go berekisa inthanete. Go fokotsega ga nako ya tiego. Go tsenya didiriswa di le dintsi ka nako e le nngwe. Mme madirelo a tla tswelwang mosola thata ke Five G ke a, dikgokagano tse di sa tsamayeng ka lobelo, madirelo a mekgwa ya setso le di-network-e tse di ikemetseng tse di sa ntsheng ka bonako. Ditšhono tse dintšha tse di ka tlhagang ka inthanete ya Five G, kgwebo le ditiro tse di amanang le Digital Smart Cities Low-T, boitekanelo, boitlosobodutu, kgwebo ya dithulaganyo ya data. Mme dilo di tshwana gape le bo home affairs, di tla fokotsa le tsela ya go ema.

Data fa e tsentswe e tshwana le motlakase wa mogala. Fa o batla go tsena mo inthaneteng o e reka jaaka airtime-e. O e tsenya mo mogaleng. Mme fa o buletse data icon, mogala o kgona go buisana le batho mo mafaratlhatlheng ao batlang go bua le bona mo go one.

Fa data yaka e ka fela pele ga nako ke tla tlamela ke gore ke reke e nngwe gonne dilo tse dintsi di tlhoka gore ke dule ke na le yone data. Mme nka se kgone go e tlhoka. Ebile tsela tse dingwe tsa gore ke netefatse fa data ya ka e bolokegile ke gore fa ke sa e berekise ke tshwanetse go itima mme ke fokotse le go tsena go yona mo dilo tse e leng gore ga ke di tlhoke kgotsa ga di mosola. Go ka netefatsa gore e bolokega go fitlhela nako e e tlang mo ke tla nnang le tšhelete gore ke e reke gape.